Ha o tluwa tabeng tsena tsa manyalo a setso, ke bona eka batho ba na ba batlang ho ba na le ahlolo tabeng tsena, ke ntho e hantle empa fela ke nahana hore molao ebe ona o sebetsang, hobane batho bana ba batlang ho ba na le ahlolo tabeng tsena, neng neng ba qetelletse ba etsa diqeto tse e lo reng di nka lesaeteng la motho a le mong o fela. Empa feela ha di etsuwa ke tsa molao, ba etsa bo nnete ba hore batho bano ba babedi bao ba kgotsofala, jwale ha di etsuwa ke batho metseng mane, di qetelletse di shebile lehlakore le le leng, le le leng le setse fela jwalo. Jwale tabeng tsenana, di ka ba hantle ha ba di sebedisa fela ho laola empa eseng hore ba be na le ahlola tabeng tseo.

Mopresidente wa rona, ha lokela ho ba na le matla a tshwanang le ya batho ba laolang dibaka tseo ba dulang ho tsona. Mopresidente wa rona o etsa bonnete ba hore naha ya rona e tsamaya hantle, moruo wa naha o sireleditswe le hore diqeto tseo a di nkang di sireletsa batho ka bophara ba dulang mona naheng ya rona. Empa bao ba dulang dibakeng tse ding ba ka se kgone hore ba be na le matla a lekanang le ya Mopresidente, haebe dintho di ka ba jwalo, ho tlo ba na le mathata hobane kaofela tla be ba batla ho busa jwalo ka Mopresidente. Empa ba dula dibakanyana tse nyenyane jwale, ba ka se kgone ho ba na le matla a lekanang le ya hlooho ya naha ya rona hobane bona ba laola dibakanyana tse ba dulang ho tsona.

Nna ke dumela ho badimo ba heso ho ba ke batho beo e lo reng, kea ba tseba le bao be ke sa ba tsebeng empa le bona e sale ya ba batho ba dulang mona lefatsheng, empa ntse ke dumela hape le ho ntate Modimo. Ntate Modimo ke ena e ke mo behang ka pele, ebe ba badimo ba ka hobane badimo ba ka ke kgona ho ba roma ho ntate Modimo hore, ee ke kopa le nfetisetse molaetsa hore ho etsahala so, so, so, so, so. Jwale badimo ha re dumele ho bona, empa re ya ba acknowledge-a hore ke batho be lo reng ba ile ba phela le rona mona ka nama le hore ba ka kgona ho fetisetsa molaetsa ho ya ho ntate Modimo, jwalo ka ha le bona e se le batho ba fitileng.

Ee, ke bothata hore batjha ba bangata se ba dula ditoropong, ha ba iphe nako le hore ba shebe hore ba tswa kae, setso sa bona se reng. Sena se kgutla se ba qaka ha batho ba baholo se ba hlokahetse, ho ba ha ba sa tseba hore o tlamehile ba etse jwang, hore ba etse eng. Jwalo ka ha re le batho ba batsho tlamehile re ithute setso sa rona hore le ha bana beo re tlabang le bona, ba qala ba hlaha re ske be ra sokola ha o tlamehile re ba etsetse dintho. Jwale batjha ba sejwalejwale se ba phela sejwalejwale, ba itebetse hore ke bana ba mobu le letsatsi, jwale ba hloka hore ba tsebe ha batsi ka setso sa bona hobane dintho tse ding tse sokodisang batjha, ha se dintho tse hlokang Sekgowa ke dintho tse hlokang setso sa bona le mo ba tswang teng.

Bophelo ba mekhukhung le bona ke bophelo bo hantle hobane, batho ba dulang mekhukhung ntse ba tshwana le batho ba dulang matlong a maholo. Bophelo ba mekhukhung bo tshwana le bophelo bohle ba moo batho ba dulang, empa feela mekhukhu e leng matlo a entsweng ka masenke, ha e le matlo a mang a entswe ka ditene. Jwale batho ba dulang mekhukhung ntse ba itshwanela le batho ba dulang, matlong a matle hohle moo ba dulang teng.

Karolo ya ka ke hore, ha ngwana a qala a ntshetswa ka ntle. Ke be ke le moo bathong bao re kgone ho mminela pina kaofela. O tse ha re mminela wa kaofela re bontsha ho mo theha ebile, ena ke menyetlo ya Basotho.